Angeke afane ngombana abosomabhizinisi babeka iimali ezinengi khulu, begodu akusizo zabo, ngezamabhizinisi.

Ngicabanga ukuthi babinge ukuthola iimali, ngoba kustokfela.

Ngicabanga bona iinkambeko ezingafuneka yi-passport.

Isizathu sokuthi kutlikitlwe ngicabanga ukuthi umuntu loyo, umnikazi wemali lezo usuke abeke loyo muntu loyo asuke ambekile, nofana amkhethile ukuthi kube nguye ozokutlikitla, ukuze iimali zakhe ziphume.

I-cross border yindlela ekudluliselwana ngayo iimali phakathi kwabantu, nofana phakathi kwamabhizinisi. Lokho kungenzeka ngeendlela ezinengi, njengokuthi bathumelelane nge-bank emazweni ahlukile.

Ebujameni obunjena ngicabanga bona ukghari kufanele agijimele ngebhanga, nofana nangabe unayo i-App yaleyo bhanga, atjhetjhe ayivale leyobhanga, ukuthi bangasadosi enye imali.

Ngaphatheka kuhle khulu, bangiphatha kuhle udade lona obekangirhelebha, angivulisa. Bekanomusa, futhi bekanesineke, njengomuntu oyifundele into le.

Umsebenzi wetjhorensi yepilo kukobana u-save imali khona, wenzelele ukuthi ksasa nawingasitjhiya ephasina, imali isalele abantwana bakho, basale bakghona ukuziphilisa ngayo.

Ibulungelo liyivikela ngokuthi imali bakubekele yona, begodu ayigcini ngokuthi bakubekele yona. Ngesikhathi sewuyifuna, uyithola seyandile.

Izinto ezivame ukuqedela umuntu imali asese sekhambeni, zizinto ezifana nokuthi umuntu ungena ngeentolo khulu, nakabona izinto ufuna ukunande athenga, athenga, athenga, akhohlwe ukuthi usekhambeni.

Ngicabanga ukuthi ngoba inemibandela ephasi yokubhadala kwezokubolekisa imali.

Istokfela semali, istokfela sokudla, sokudla mhlambe nakuneminyanya.

Iqakatheke khulu itjhorensi, ngoba kuyenzeka ekutheni kunetjhorensi yokuthi nakungenzeka kube nomuntu ohlongakalako ngejaridena, bengimfakile kutjhorensi, abantu betjhorensi bayanginikeza imali yokuthi ngimbulunge. Sengiqedile ukumbulunga, ibe khona enye imali yokududuza, abasinikeza yona.

Ngiyavuma, ukuthumela imali ngendlela kamaliledinini kuyarhelebha, begodu kulula khulu.

Kungimi ngingambophisa, ngoba lana okhunye kusuke kuzizinto zangamabomu. Umuntu usuke azenzisa, enza ngathi ungenelwe ziinlelesi, bambambe ikunzi. Kanti unamanga, sekayidlile imali le ebekasibambela yona.

Umuntu nakalahlekelwe likhadi lakhe lebulungelo, uyaya e-bank bamvalele lona, athome elinye phasi.

Iye, awuphumi ngendlini. Ngitjho ngoba izinto sezitjhentjhile njena, ungathi uqeda ukurhola, imali ingenile nge-digital, esithi mhlambe ufuna i-grocery, uyakghona ukuthi i-grocery uyithenge uhleli ngendlini, imali bayidose e-bank lakho.